Obu buchwepheshe bunganceda ekubeni kungabi nabasebenzi abaninzi. Ngaloo ndlela umlimi uza kuba engachithi imali ngokuthi abhatale abantu abaqashileyo kwifama yakhe, ngoba uza kube ebona ingxelo kwiephu le yokuba isityalo ngoku sifuna ntoni okanye isityalo sibona bungozi buni.

Ndingathetha nomqashi, ukuze ndikwazi ukuba nomsebenzi omhle noncomekayo, kumele ndisebenze ngendlela eyakuthi nam indikhuthaze. Ndiyathemba xa ndiwufumana lo msebenzi bendiza kuba ndixelelwe ukuba kulindeleke ntoni na kum, ndingazukubona sekusithiwa mandenze oku ndiyeke okuyaa, kungakhange kutsho.

Ukuba bendiyinkukhu, bendinokuba yilaa nkukhu kuthiwa ngumleqwa, inkukhu yasemakhaya. Laa nkukhu ingqondo yayo ivulekile ngoba nokuba sowufuna ukuyixhela, ungayibiza uyiphe umbona kodwa iwutya loo mbona ibuyela ngasemva, nokokuba uyayileqa ikubalekisa uyibambe udinwe ungasayifuni naloo nyama.

Bendinokukhetha ubushushu obugqithisileyo. Ngaloo ndlela nditsho ndifune nemishini eza kuthi isebenzisane nam ukwenza izityalo zam zingatshi kakhulu lilanga, ngoba xa bekunokunetha imvula egqithisileyo izityalo zam ziza kukhukhuliseka.

Xa zizombini zifuna umhlaba omkhulu khona ukuze zikwazi ukukhula kakuhle ndiqinisekile enye ibiza kuthi kwenye ikhaphetshu ke kwikherothi okanye ikherothi kwikhaphetshu, bhekela fondini ndiya futhaniseleka, ngokuba zonke beziza kube zixinene ngendlela ebeziza kube zityalwe ngayo.

Xa bekunokubuyelwa emandulo indlela yokukhiwa kwezityalo, indlela yokusetyenziswa kwezityalo ifane nale eyayisetyenziswa embo, abantu bebe nokuziphilisa ngezi zityalo, kodwa ngoku kuba kukho iteknoloji asisakwazi ukuzenza zonke ezi zinto. Mna andiyazi nezityalo ezityiwayo okanye izityalo ezinobungozi, izinto eziluhlaza ndizibona zifanele ukutyiwa zonke. Kodwa ulwazi lona olwalu kwabo ababephambi kwethu ukuba besilugcinile, sinokuligcina, eli lizwe lingatshintsha futhi lingangcono, ngoba kuninzi esinokufumana ezityalweni, impilo isezityalweni.

Umqashi ulindele umsebenzi wenziwe. Abasebenzi xa besithi bafuna umsebenzi, bayayazi imozulu ayizosoloko isiba ngecala labo. Kuyanyamezelwa emsebenzini. Xa kukho ubushushu obudlulileyo kungafuneka umntu aziphathelele amanzi amaninzi, kodwa loo nto iya kwenza into yokuba umntu amane esiya kwindlu yangasese. Ikhona ke nezankwane ezikhoyo, eziyi-umbrella nazo zinganceda kakhulu.

Hayi, andinakuyivulela into yabatshana abaza kufuna ukuzokuncedisa ngeehagu. Kona ngumbono omhle owokuba bazazi izilwanyana, kodwa ngendlela abantwana abazileqa ngayo iihagu nokokuba sezisitya ufike bephithizela ngaphakathi kwazo. Bendicinga ukuba bakhe bakhule khona ukuze bazowuyazi ukuba mabenze ntoni bangenzi ntoni, noko bamamele xa bezawucetyiswa.

Ndingamcebisa athenge amayeza ezigulo ezivamise ukuphatha abasebenzi bakhe, imikhuhlane, iintloko, izinto ezinjalo ahlale enawo loo mayeza. Khona ukuze kuthi ngeli xesha umntu asalinde ukuba afike apho angafumana khona uncedo ngokwezempilo, abe esebenzisa amayeza akhoyo apha efama.

Ukuba bendihlala emakhaya, bendizawukwazi ukuzifuyela iinkukhu ezivelisa amaqanda. Ndingazenzela ngaloo ndlela awam amaqanda, ngokuba ndithathe ezinkukhwini endizifuyileyo. Izinto ukuze zibe sexabisweni eliphezulu kukuba azifumaneki lula, yingako ke namaqanda ebiza ngehlobo abiza ngalo ngoku.

Ulutsha ikakhulu, alunawo nomdla ezintweni zolimo. Ulutsha luphandle apha. Zona zikhona iindawo ezikwaziyo ukubaxhasa abantu abatsha, kodwa abantu abatsha abekho ukuthi baye kwezo ndawo, bazokunikwa le nkxaso abayifaneleyo. Abasekho abantu, banqabile abantu abatsha abenza izinto zolimo.

Ndicinga ukuba imithi emahlathini ikhe iyeke ukususwa yonke, ngokuba ukhukhulise, ukhukhuliseko lomhlaba lukhulu kwiindawo ebekumele ukuba zingamahlathi, ngenxa yokuba abantu basusa yonke into engumthi. Bekumele abantu bakhe bafundiswe ngendlela imithi ebaluleke ngayo, izityalo ezibaluleke ngayo. Bangafiki basuse yonke into, bamane beshiya kucocekile ehlathini.

Ngumhlaba, ngumhlaba odingekayo. Izityalo zona zingafumaneka nje kakuhle. Ingxaki aphe sihlala khona ukohlulwa ngokomlinganiselo, akufani nalaa nto yenziwa emakhaya umntu asikelwe umhlaba omkhulu azokwazi ukuba negadi apho ahlala khona. Umhlaba yinto efunekayo.

Ndingaya eDepartment of Agriculture, maninzi ke amacandelo abawavulileyo khona ukuze akwazi ukuncedisana namafama asematsha. Kulapho bangandixelela khona ukuba mandiye phi na, ukuze ndifumane uncedo kuloo nto endizawube ndixakene nayo.

Kungawanceda kakhulu ngokuba ulwazi olumane luqhubeka lulo oluluncedo ebantwini. Ukufunda ungayiyeki kuluncedo kakhulu, futhi izilwanyana ezikhoyo ngoku azifani nezilwanyana ezazikhona kuqala, nendlela ekuphathwa ngayo izilwanyana yohlukile kweyakudala, ukufunda ngazo kubalulekile.